Keletso nka e fang motswallle wa ka, ke hore mashonisa kapa yona ho adima tjhelete ho bo mashonisa. Ha se ha se tsela e hantle mabapi le hore tjhelete ha oe thola e ya ho mashonisa, ebe o sallwa ke e nyane, ka hoo, e tla qetelletse e se o file kelello ya hore o ye mashoniseng hape hore o tlo kgona ho ba e ba e bangata tjhelete ena ho tla fihlella tseo tse o di hlokang. Jwale motswalle seo nka se etsang hore phela ka tjhelete eo o nang le yona eo, ho fihlella ebe tjhelete ya hao e tla e felletse. Hore o se ke wa qetelletse o so ke nkile qeto ya ho ya ho mashonisa o lo kadima tjhelete hoba e tlo ba ntho ya kgafetsa le kgafetsa.

Tlisa ke thola hore tjhelete ya ka e ntse e tswa hona account-ong ena ya ka, e ke e ngodisitseng. Mme ke hloka ho tseba na ebe tjhelete ena e ya hokae moo e lo e yang teng? And hape ke hore e lo etsa eng, e thusetsa ka eng? Ene hobaneng e ya moo? Ke kopa o nhlalosetse mabapi le seo ke llang ka sona hona jwale. Hobane jwale ke kwatile hampe hampe ka seo se etsahalang ho na le account-ong ena ya ka ke ngodisitseng ho lona. Bothata ke eng?

Moreki ka ha a hloka tjhelete, a fokola ka tjhelete. Ke hore a patale hanyane hanyane hanyane hore a fihlelle ho thuso ena ya bongaka. Hobane kea bona hore wa fokola ka tsa ditjhelete. Ka hoo sena se tla mo etsa hore a sebedise tjhelete hantle le ka bohlweki hore a fihlile seo a se batlang.

Bank-a e charge-a le ditjeho ha o sa sebedise overdraft facility. Seo kea dumela ka sona hoba overdraft facility e bontsha tseo bank-a e tla be e sebetsana le tsona, kapa hodima yona. Mmoho e fana ka keletso ya hore wa dumela na hore bank-a e ne e charge-e ditjeho le ha e o sa e sebedise.

Mohaisane hona nka mo thusa ka tjhelete mara pele hore a kgone ho patala mashonisa. Empa ha a thola tjhelete nako efe kapa efe, e tla tlameha hore e kgutle tjhelete eo mohaisane wa ka. Sena se bontsha hore tlameha o be le dikamano tse ntle nna le wena ka hoo hore o kgone ho kgutlisa tjhelete. Hobane ha e sa kgutle ke hona moo hee diqabang di tlo bang teng hobane o tlo kolota nna, o bo kolote le mashonisa.

Ka ha o rometse tjhelete ka cashsend, empa mona shopong mona kapa hona lebenkeleng ba e re ha e sebetse. Ke tla kopa hore o etse PIN e nngwe hona hodima tjhelete eo kapa hona hodima cashsend eo. O etse PIN e nngwe e ya kgonahala, kapa ha e sa kgonahala re tla e etsa hosane hobane cashsend e expire kapa e fela ka mora thirty days.

Moreki, ka ha o batla ho kwala account ya hao, sebedisa app ya banka ya hao moo o tla kenang o sebedisa pin ya hao hore o kene ka hara banka. Ho tloha moo o tlo o ya bankeng o kena di-account-ong tsa hao tse o di patalang. Mme ba tla o botsa na wa e kwala, kapa wa e tlohela na, ke moo o tla reng wa e kwala.

Ka ha ditsotsi di sentse ATM moo ke dulang, ke nahana hore mmuso kapa yona company kapa brand ba ATM eo. Ba tlose ATM ya bona moo kapa le hona makeisheneng hobane. Ho ba bobebe hore ba senye ATM-e ka hore ha di na batho ba di shebang, kapa tsona di-security guard, ka hoo di fumaneha hona ka toropong feela.

Ka ha tax free savings account e boloka tjhelete, sena se thusa hore mmuso kapa ona banka eo o e sebedisang. E ska ya o nkela tax. Ka hoo, ho beha tjhelete ya hao ka moo ke hona moo tjhelete ya hao e tholang tjheletenyana, jwalo ka interest. Hobane ha hona tax kapa tjhelete e hulwang ho tswa ho yona, jwale e bolokehile haholo tax free savings account.